Eka rarolleha ka ho bontsha hore batswadi ba tshwanetse ho tseya karolo tse dutseng habotse ho baneng ba bona feela ba kgone ho dira dilo tsa bona ka nako e entseng, le hore motswadi o feng tshwantse a dire eng.

Nka dumela hore batswadi ba ka ba kgone ho reha ditloholo tsa bona ka mabitso a bona, a tlisa phetoho le dilo tse ntle maphelong a bana ba rona.

Aowa azange ha ba le motho o kileng a nruta ho bopa selo ka letsopa. E fela nka rata bana ba ka ha ba ka rutiwa dilo tse ka bona. Ke tla tseba hore bona ba rata eng.

Borena bo hlahlama ka hore he ntate a hlokahetse ngwana wa mosimane wa mathomo kapo wa bobedi wao loreng maikutlo a hae a nepile hore a dule setulong, a be a tseye setjhaba sa ntate hae hore a kgone ho ba le matla a ho dirisa ebile le bokgosing ba hae.

Ke bona o ka re dikolo tsa mahae le dikolo tsa di toropong ha di tshwane, ka hobane dikolo tsa ditoropo di na le menyetla le di-resources tse ding tse haholo ka he e leng tsona tse leng reng di tshwariwang haholo pila ho phahla tsa mahae.

Ha ke dumele ha ke hane ka ha ke sa tsebe ka dilo tsa di tumelo. E fela ke tlo hore motho e mong le mong o na le tokelo ya ho kgetha tumelo ya hae hore o kgetha e feng, le e feng eo ae ratang a e tshepang.

Nna ke reka motoho o tjhesang o fakilweng botoro ka kgare le, tswekere le mmeleko e monate. Monate o leng fao.

Kea dumellana ka hore batjha ke wona mmino o lo reng ba o retsa thata.

Ha ke tsebe hore batho ba kgale ba re ba phela jwang ka ge ke le ngwana wa kajeno. E fela ke bona okare batho ba kgale ke bona ba loreng ba na le hlompho ho phala bana ba se bjale bjale.

Ee, e fela ke ile ka ithuta hore ke se ke ka e fetoha hore ke kgone ho ba motho eo ke seng yena.

O tshwanetse hore ha o le motho o rate batho ebile o kgone ho ba le monyetla o mo ntle wa ho boledisana le ba ahisana ba hao. E fela ho na le batho ba bang ha ba rate batho ho hang, le kgona ba kgone ho ho tswelella ka di ntlong, ba sa bue le motho.

Ke bona okare batho ba mahaeng ba na le mona ho feta batho ba ba dulang di toropong ka hobane ke bona ba le hore reng ba dula metseng e loreng ha hona sephiri le hona, motho wa hona o kgone ho ho tsenela ho dira dilo tse mpe.

Ee ke bona, o ka re fashion-e ya sejwalejwale e thusa ho atisa tekano basading le banneng. Ka hobane re tla kgona ho bona hore mang ke monna mang ke mosadi ho ya ka diaparo tse ba di apereng.

Batho ba ba lekang ho tseba pele haholo ke batswadi ka hobane ba tshwanetse hore ba latelele dilo tsa setso ka mokgo o bonang ho le botse kudu.

vDilo tse ngata di fetohile haholo ka hobane o fumane hore bana ha ba sa latella dilo tsa batswadi, ba itirela ka mokgo ba ratang.

Aowa, dilo tsa kajeno di fetohile haholo ka hobane after ho ba le di-funeral mo bathong bana ba batjha ba dira dilo tse ba reng di-after tears hore ba re ba celebrate bophelo ba motho a hlokahetseng. E feela hase l ntho e lokileng eo ka ha ba se bontshe hlompho ho motho eo a fitileng.

Ee kile ka ipha nako ho batlisisa ka mokgo batho ba seSotho ba phela ka hona. Batho ba seSotho ba na le ka mokgo loreng ba phela ka hona ka he ba se sebedisa dilo tsa bona tsa kgale bona tsa dingaka tsa seSotho le ka mokgwa wa phelang ka hona dijo tsa bona dilo tsa bona di felletse.

Morena wa pele wa setjhaba sa baSotho ke Morena Moshweshwe, wa mathomo wa Afrika Borwa.